Ke tshwanetse go netefatsa gore dikgang tse ba ba neelang tsone ke tsa bommaaruri ba tshwanetse go dira dipatlisiso ka dikgang tse ba di utlwang go netefatsa go re ke tsa bommaaruri.

Wi-Fi e thusa go bona tshedimosetso ka nako tsotlhe le ka bonako. Wi-Fi e thusa go ithuta ka internet le go bona tshedimosetso ya ithutelo tsa motlakase di ka thusa go tswela pele ka Wi-Fi fa motlakase o kgaotswe.

Didiriswa tse di botlhale ke ditshupo tsa megala, dikhomphutara, didiriswa tsa internet gonne di re thusa go bona tshedimosetswe le go itse dingwe tse re sa di itseng.

Mogala wa letheka o ka thusa gore o kgone go bua le ba lelapa la gago dilo tse o tshabang go ba botsa tsone, di ira gore o kgone go amana le ditsala tsa gago ka dinako tsotlhe le kgone go tsaya dikgang.

Metswedi ya tshedimosetso e fetogile go ya mo internt-eng le go dirisa didiriswa tsa ileketeroniki, e fetola le ka tsela e tshedimosetso e neelwang ka yone.

Go tlhoka tshireletso batho ba boifa gore botlhale jwa maitirelo bo ka dirisiwa ka tsela e e sa siamang. Batho ba boifa gore botlhale jwa maitirelo bo ka nna bo sa tlhalosege, botlhale jwa maitirelo bo ka thusa go dira ditirelo ka bonako le ka tshwanelo.

Metswedi ya tshedimosetso ya di digital e thusa go bona tshedimosetso ka nako tsotlhe le ka bonako go golagana le batho ba bangwe le go bona dikgang tsa bone tse di farologaneng le tshedimosetso.

Go tlhatlhobiwa gwa metswedi ya tshedimosetso ke ya go thusa go netefatsa gore tshedimosetso e e dirisiwang ke ya bommaaruri le go dirisa metswedi e e tswakaneng go thusa go netefatsa gore tshedimosetso e e dirisiwang ke ya bommaaruri le go dirisa dikgetlho tse di tswakaneng.

Megala ya seatleng e thusa go bona tshedimosetso ka nako tsotlhe, e thusa le ka go golagana le batho ba bangwe batho ba ka nna ba sa kgone go fokotsa nako ya bone ya go lebelela media le go ipeya mo mafaratlhatlheng ba bangwe ba dira tsa sekolo ba bangwe ba a bereka.

Thekenoloji tsa dithekenoloji tse di ka thusa go dira gore baithuti ba kgone go ithuta ka tsela e e tlhagellang le e e ke tsela e bonolo thata ya go ithuta. Dithekenoloji tsa block chain di ka thusa barutwana go netefatsa ditlhamo tsa bone, ka dithekenoloji o ka kgona go ithuta o le kgakala kgotsa o le kwa gae.

Ee, go le gantsi batho ba dirisa mafaratlhatlha ka tsela e e sa siamang jaaka go baya dinepe tse di sa siamang le go bua leswe ka bana ba bangwe seo se dira gore ba felletse ba tsaya matshelo jwa bone.

Se se ka dirwang ke go thusa bagodi, go ba ruta go bala go ka thusa go dira bonolo gore ba ka dirisa megala e matlhajana, go dirisa ditshwantsho go ka thusa bagodi go ka tlhaeletsa le balosika le go thusa bagodi go diragatsa megala go ka nna bonolo.

ga metswedi go netefatsa gore dikgang ke tsa bommaaruri le go tlhatlhobiwa ga dikgwetlho le tshedimosetso. Ke di netefatsa ka go tlhatlhoba le go batlisisa ga metswedi, dikgwetlho le tshedimosetso le go botsisa ka sengwe se ba buang ka sone.